Kubalulekile kakhulu ukuthi amadoda vele afuna usizo nangabe vele ufuna usizo, kumele uye umtfolamphilo uyothola usizo noma kubantu besintu uyothola usizo. Kubaluleke kakhulu ukuze kuzoba nesiciniseko ukuthi u-right .

Ngiyafona ngibatshele abazali bengane ngento eyenzekile ngisho ukuthi umntwana uthole ingoti yemoto kuze bazoza lapho akhona khona umntwana.

Mlilo kumele babe nezimpahla zokuvikela umlilo ungabatholi, babe nezipreyi zokupreya umlilo, basebenzise amanzi kakhulu kati.

Kumele abantu basebenzise umhlaba, basebenzise namanzi ene basebenzise amanzi amaningi, bangasondeli ngeduze komlilo ngoba umlilo uzobashisa.

Nangabe ugcoke izimpahla zokuvikela umlilo kumele ukungasondeli duze kunomlilo noma ungakagcokile ungasondeli eduze komlilo ngoba uzokushisa. Kumele kube uphephile lapho uma khona uma uthela amanzi, uthela lapho kunomlilo khona.

Iziguli kumele kuze zingawuboni umuthi ukuthi uyasebenza kumele zisebenzise isintu ukuze zizoba nemuthi o-right, ngoba kunabantu abasebenzisa umuthi wasemaklinikhi ungasebenzeli, kumele basebenzise umuthi .

Kumele abantu beyekele ukudla amafutha kakhulu bazokhona ukwehlisa isisindo, bekele ukudla izinto ezingahambelani nomzimba.

Abasebenzi kumele bathole i-booster, wonke umsebenzi osebenza ehhovisi kumele athole i-booster kuze abe aphephile, ongafuni ukuthatha i-booster kumele amiswe emsebenzini.

Esikolweni bangapha abantu abahluphekile kuze bathuthukise kondla izingane or babaphe abahluphekile abanganabo batali, abanganako kudla babaphe lezo zitshalo ezitshaliwe.

Yebo kungaba inhlanzeko ebaluleke kakhulu ngoba abantwana nawubafundisa bayafunda ukuthi, uma ubuya endlini yangasese kumele ugeze izandla, before before udla kumele ugeze izandla kuze uhlale .

Kuze liphayiphi lekucisha umlilo lihlale livikelekile, kumele lingasondeli duze komlilo, abantu balinakekele lelo phayiphi.

Kusho kuthi loyo mntwana uyagula kumele bamuyise emtholampilo bayomcecesha kuze bathole inkinga yakuthi yini legula loyo .

Umlilo oyimbangela emijondolo ukuthi bantu banaki babasa nomlilo, ushisa nogezi kuzoba yimbangela kakhulu ukuthi ifike emiphakathini kwezemfundo. Kumele banake yonke into abayenzako abantu abahlala emijondolo.

Ukushayisana bekukhona bekukubi kakhulu ngoba abantu abakhoni ukunaka izimpawu zemigwaco, abakhoni ukwehlisa amafutha wemoto balokhu bahamba ngamafutha asephezulu. Ngiko lokubangela zingozi.

Amajensi asebenza kakhulu ekuthi anakekeleni kwalapho kushayisene khona izimoto emgwacweni omkhulu, ayohlola kakhulu ukuthi ngabe bangaki abantu abalimele .

Kubathinta kakhulu tiguli ngobe yena ukhipha imali iziguli zimile ngaphandle lapho zigula kakhulu kundlula yena, ngoba yena manje ubhadalile kumele athathwe .

Ngiyafona ngifonele lapho , lapho kukagezi ngiliphothe kusho ukutsi lana sebangicishele gezi ene sekusikathi gezi uloku uyahlupha, ene ibhizinisi alisakhoni kuhamba.

Ngingahlola kuthi le ngane ilimele kakhulu kangakanani kuze ihlolisiswe kuthi angeke ibe nemthelela omubi kuthi ngaze ishiye emhlabeni na, or ngifonele bezempilo bazomu-check-a.

Emakhemisi kumele bakhe indawo ekuzohamba khona abantu abasebenzisa izihlalomasondo, kuze wonke umuntu afinyelele kuleyo khemisi or kuleyo ndawo.

Loyo mntwana ngiyamhlolisisa ukuthi ukhathazekile kakhulu ene esimeni ngiyamululeka ukuthi, abe naye ngumntwana oncono ngekwe-emotionally nesozwelo.

Umntwana nangabe umnika ikhambi lingamsebenzeli mikise emtholampilo kuze bazomluleka, athole nomuthi ofanele kuthi welo mkhuhlwane.

Kubaluleke kakhulu kuthi bagonywe bazobanjwa umukhuhlwane, zobanjwa izifo ngoba sebakhulile kumele vele babe nendlela abazobasiza ngayo.

Icwashisa kakhulu ngobe abantu abakhoni ukuba nempilo lekahle, abakhoni ukuba nempilo ephumelelayo idala indlala kakhulu kulesi sive.

Imithi yesintu iyasebenza kakhulu leminye imithi yesintu iyayidlula yasemtholampilo, ngiko abantu bakhetha kusebenzisa imithi yesintu ngoba ibalulekile kakhulu.

Abantu abanyalo uyabafundisa kakhulu ngokubaluleka kwemithi yesintu, ubatshele ukuthi imithi yesintu isheshe ilaphe imbangela lebaluleke kakhulu. Ayisiyo ingozi, uma wati leyo mithi lekumele uyisebenzise .

Siyayicinisekisa ingane ukuthi lapho ikhona khona ibe iphephe kakhulu kuze kufike bemtholampilo bazoyithatha bayogcina emtholampilo, kuze izophila izothola amaphilisi .

Ukuthi bezempilo bangahamba lamakhaya ba-check-e lapho, bahlole lapho kunebantu abakhubazekile khona, abazobanika imithi yokuthi banathe bagome.

UZanele kumele azivikele ngekufaka imaskhi yokuvala izimpumulo kuthi angazuthola i-COVID-19 azivikele, anathe .